Hu u itela uri musi u tshi khou tshimbila lwendo lu lapfhu, muthu u tea u vha o tsireledzea nahone a tshi ḓo swika hune a khou ya hone a tshe o tsireledzea.

Hai, a ho ngo tsireledzea sa izwi ho no ḓalesa u vha hone ha mabulayo, u vha hone ha zwigevhenga, ngauri vhunzhi ha vhaswa vho no ḓi dzhenisa kha zwithu zwi songo tsireledzeaho, lune na musi u hayani u pfha u songo tsireledzea lwo fhelelaho nga nṱhani ha vhugevhenga hune havha hone afho shangoni ḽa hashu.

Murahu ha musi ndo tendelwa u ṋamela bisi ḽo ḓala nda vha ndi tshi khou tea u ima, ndi tshi vha ndi tshi khou amba uri ngavhe vho to mmbudza uri ndi sa ṋamele, vha vha vha khou ita zwo ntsemekanya. U tandulula iyi thaidzo ndi nga murahu ha musi ndo ya kha muhulwane wa bisi iḽo nda mu ṱalutshedza khaedu ye nda ṱangana nayo musi ndo namela bisi, nahone nda pfha ndi songo tsireledzea kana u sa vha wa ndeme musi ndo badela tshelede uri ndi ṋamele.

Nga bisi ngauri bisi a ḽi gidimi u fana na thekhisi, nahone ahuna kwanye kwanye nga maanḓa uvha hu wo dzula zwavhuḓi, kha thekhisi i ya ḓala lune wa wana hu sina na vhupfhelo ha mare, kana u kona u dzula zwavhuḓi.

Hai, a zwo ngo tsireledzea ngauri u nga ḓi ri wo ṋamela thekhisi yeneyo hu vhusiku ya swika ya gonya fhethu hu songo teaho musi wo ima, i tshi vho fhufha wa vho rwana na nṱha ha thekhisi wa vho sala u tshi khou vhaisala, u tshi vho ḓi wana u tshi khou hwalelwa vhungeloni. A zwi ngo tsireledzea na luthihi.

Ḓi wana ndi afho fhethu, zwa vho ita uri ndi ḓipfhe ndi songo tsireledzea musi ndo ṋamela mudoro, zwa ita uri ndi fhedze tshifhinga tshilapfhu ndi si tsha ṋamela moḓoro kana u ḓi wana ndi tshi khou tshimbila lwendo lulapfhu nga mannḓa ngauri ndo vha ndo vhona zwi songo tea uri ndi vhone iyo khombo zwo iteyaho, zwo fhedza tshifhinga tshilapfu uri ndi hangwe nga zwo iteaho.

Ndi dza ndeme ngauri baisigira a dzi ngo lugela u tshimbila badani khulwane i no tshimbila moḓoro, na dzibisi, na dzi thekhisi ngauri huya vha na dzikhombo dzo yaho nga u fhambanana lune wa ḓo wana muthu wa baisigira o fhedza vhutshilo hawe ho fhela ri henefho bada wo guma hanefho badani nga murahu ha novha na dzi khombo. Zwino ndi zwa ndeme uri huvhe na bada zwo tsireledzeaho dzine vhareili vha baisigira vha nga dzi shumisa.

Ndi a ḓi wana ndi tshi kho u zwi takalela ngauri bisi yo tsireledzea, nahone musi i badani khulwane kana kha lwendo lu lapfhu, i vha i tshi kho u tshimbila kana u gidima zwavhuḓi nga luvhilo lwo teaho kha busi.

Na tsireledzo ngauri ahuna fhethu ha u ima hone hune wa nga pfha vho tsireledzea kharali u woṱhe, upfha wo tsireledzea kharali huna tshivhalo tsha vhathu ngauri arali u woṱhe tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga ḓi itea sa ezwi hu sina tshifhaṱo kana vhathu vhane vha vha vho u linda musi wo ima afho badani.

Ranga nga u vha isa zwiphazani kana mashophoni ane a vha vhuponi ha hashu, nga maanḓa vhathu vha mitakalo hu u itela uri vha kone u sedza uri na zwiḽiwa zwine ra zwi renga kana u zwi ḽa, zwivha zwi na mutakalo nahone zwi vha zwi songo vhaisala na. Fhethu ha vhuvhili hune nda nga takalela vha tshi ya hone ndi midavhi ine ya tambeliwa kha yo dzibola, hu u itela uri vha sedze uri na nangoho afho fhethu ho tsireledzeana lune ha nga vha na mitambo yoyaho nga u fhambanana.

Ndi vhathu vha na ra tea u vha ṱhogomela sa izwi hu vhone vhathu vha ndeme kha matshilo ashu, zwiendedzi zwi a leludza nahone zwi a ṱhogomela vhaaluwa, musi mualuwa a tshe kule a tshi khou ṱoḓa itsho tshinamelo, tshi a kona u mu humela tsha mu ṋamedza, hu u ṱoḓa u sumbedza ṱhonifho na uri mualuwa ndi wa ndeme u swika ngafhi, nahone u tea u ṱhogomeliwa na musi a tshi dzhena nga ngomu afho tshiṋameloni, ha vhona upfhi afho he a dzula hone na ngoho ho tsireledzea, nahone ha ngo tou ima nga milenzhe.

Wa ha musi ndi tshi khou tea u ya interview nga ten ya nga matsheloni wa wana uri basi ḽi khou swika nga half past nine vhunga ḽi tshi khou tshimbila ḽi khou ima ḽi khou dzhia vhathu, ḽi vha ḽi songo swika nga tshifhinga nahone zwi vha zwi songo mpfhara zwavhuḓi ngauri afho he nda vha ndi kho tea hone, a tho ngo swika nga tshifhinga, nahone a tho ngo tendelwa uri ndi dzhene nga ngomu sa izwi ndo vha ndo lenga ngauri bisi ḽi vha ḽi khou tshimbila ḽi tshi khou ima ḽo swika u lenga.

Thekhisi i nga thusa vhathu vhanzhi vhane a vha koni u fara tshifhinga tsha basi, nahone vha nga shumisa thekhisi kha ra bazi ḽi tshi khou u swika nga tshifhinga.

Bolt kana Uber zwi a ḓura ngauri vha vha vha tshi khou ṱoḓa u ḓi itela tshelede nahone u vha u songo tsireledzea kha dzi bolt ngauri muthu wahone u vha u sa mu ḓivhi, futhi u vha wo ṋamela u woṱhe.

Ee sa ezwi muhulwane na muṱuku vha tshi tea u thusana nga mi humbulo asi vhoṱhe vhathu vha hulwane ane vha ḓivha milayo yoṱhe, na vhaṱuku na zwine vha nga thusa ngazwo.

U thusa u vhala masheleni kana u ḓivha zwa uri u khou badela vhugai nazwo ndi zwa ndeme.

Zwithu zwine zwa tea u itiwa ndi u tevhedza mi thekhisi nahone thekhisi i songo takuwa i songo ḓala nga ngomu rengini nahone i tea u vha na vhathu vho linganaho nga ngomu, hu itela uri hu vhe na muya u no dzhena.

A thina tshenzhemo na izwo zwithu ngauri a thi thu ḓi wana ndi kho zwi ita kana ndo ḓi dzhenisa khazwo.

Zwi vha zwi khou thusa vhaaluwa vhane vha vhori a vha koni u tshimbila lwa tshifhinga tshilapfu musi vha tshi kho uya dzi kerekeni.

Ndi musi vhathu vha dzi thekhisi vhashumi shumisana zwavhuḓi, nahone hu tshi vha na ṱhonifhano vhukati ha vha reili vha idzo thekhisi.

Zwi tea u thuswa nga masheleni sa izwi vhaaluwa vhanzhi vha si tsha kona u ḓi itela tshithu vha tea u to tevheliwa mahayani avho musi vha tshi ṱoḓa uya huṅwe fhethu kana vhuongelo.

Mabisi a mahala hu u itela uri vhaaluwa vha kone u swikelela afho fhethu, sa izwi vha si na masheleni a uya.

Ndi mabisi a muvhuso ane a nga kona u vha thusa nahone a tshimbila zwavhuḓi musi a khou tshimbila nyendo ndapfu.

Nda vhona uri nangoho ndi zwa ndeme uri hu vhe hone kana hu dzhiwe vhukando kharali mureili a ne a vha a khou reila vhaaluwa a sa kho tshimbila zwavhuḓi.

U ṱoḓiwa muthu a ne a ḓo thusa u sedza uri na na ngoho vha aluwa vho tsireledzea na musi vho namela itsho tshi namelo.

Zwone zwo tsireledzea nga uri uya kona u vha na phuraivethi yau musi u tshi khou ṱoḓa u amba nga founu nahone zwi zwa shishi.

Zwi tshela mulenzhe nga u thusa vhathu vhane vha ṱoḓa uya fhethu nga tshifhinga u wane uri mabisi nga hetsho tshifhinga ha thu swika.

Zwi thusa vha aluwa vhane vha vhori a vha koni u ya dzibadani uyo namela izwo zwi namelo musi vha kho nyaga u ya vhuongeloni kana ma shophoni a kule.

Vha aluwa fhethu hune vha dzula hone na u vhona uri na ngoho vha tshi kho tshimbila nga tsho tshiendedzi vho tsireledzea na.

U sedza uri na ngoho bada ndi dza vhuḓi na, nahone dzo lugela u tshimbila thekhisi kana goloi khulwane na.

U wana vhathu vhane vha ḓo ṱhogomela vhathu vha dzi thekhisi nahone u sedza uri na nangoho dzi kho shumisa zwavhuḓi na, nahone vha kho tevhedzela milayo ya dzi thekhisi na.

Vha dzi thekhisi a vhana milayo nahone a huna u ṱhonifhana.

U sedza uri na thekhisi dzi khou badeliwa na nahone vhaṋameli vho tsireledzea na musi vho namela iyo thekhisi.

Dzi kho u gonya ngauri na thekhisi dzavho ndi zwi korokoro u vha u songo tsireledzea musi wo ṋamela idzo thekhisi, ngauri na hune wa kho ya hone u swika u songo tsha ṋaka nga mabuse.

U thusa na uri hu sivhe na mabulayo manzhi ngauri vhunzhi ha vhathu vha dzi thekhisi, a vha funani hu vha na dzi nndwa.

Nga u vha ṱodela zwi endela mashango zwavho zwine zwa tea zwa vha dzhiya ma hayani zwa vhaisa hu na zwa khou ṱoḓa hone zwa dovha zwa vha humisela mahayani avho vha tshi vho tsireledzea.

Ndi vhona uri ndi khwine thekhisi dzi to bvisiwa sa izwi vhathu vha thekhisi vha si na ndavha na ku reilele kwavho kwu sa takadzi.

Dzi nga shuma hu itela u ḓivha uri vha aluwa na ngoho vho tsireledzea na afho hu ne vha kho u ya hone .

Mushumo ndi wa uri a sedze uri thekhisi dzo tsireledzea na nahone vha ṋameli vho lingana na a vho ngo fhira tshikalo na afho nga ngomu thekhisini.

U ya nga ha nṋe a thi na tshenzhemo nga kutshimbilele kwa zwikepe kana kana mabufho sa izwi hu zwithu zwine a thi thu ḓi wana ndi khou ḓi shumisa vhutshiloni hanga mara ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou zwi shumisa.

Zwone zwi sala zwi si zwavhuḓi ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya wana ri tshi khou tshimbila na vhaaluwa hune wa ḓo wana vhaaluwa vho no to ima nga milenzhe zwine zwa sala uri a a si zwavhuḓi tshine tsha fanela u itwa ndi tsha uri hu tea u ḓiswa mabasi kana dzi thekhisi nnzhi uri muthu muṅwe na muṅwe a kone a khou ḓiwana o dzula.

Ndi ḓipfa ndi songo takala nga maanḓa ngauri nazwo zwine zwi vha zwi khou ri bvisa kha badzhete ine ra vha ri khayo.

Ndi mu ndi vhona unga tsha khwine ndi musi muthu muṅwe na muṅwe o to ḓi badelela tshelede yawe u fhirisa uri hu vhe hu tshi ḓo vha na dzi khuḓano kana dzi nndwa dzi songo teaho ndi vhona unga ndi khwine ḓiraiva a tshi to badelisa nga ene muṋe.

Ndi nga ḓi pfha ndi songo takala lune nda nga ḓaleliwa nda vho humbula na uri nga vhe ndi si ṋamele itsho tshiṋamelo. Ngauri u vho nkolela hu uri ndi tshi ṋamela ndo ḓi ṱalutshedza uri ndi khou ya fhethu hukene a fhedza a songo ntswikisa.

Vha mahayani a vha koni u pfhesesa musi muthu a tshi khou shotheliwa sa izwi hu vhupo ha mahayani hu songo ḓalesaho u fana na vhathu vha no reila dzi thekhisi nga ngeno dzi ḓoroboni.

Ndi vhona uri navho sa vhathu ngauri vha vha vha khou shuma naho vha tshi khou shumisa tshelede ye ra badela ngayo zwi vha zwi songo khakhea arali a muṋe wa thekhisi u a ḓi kona u ḓishumisela ayo masheleni uri a ḓi wanele zwauḽa.

Ndi ḓipfa ndi songo takala ngauri ri wana uri mahayani ndi fhethu hune ha vha uri a huna dzi bada dzavhuḓi fhethu hunzhi hune ra vha ri khou gidima hone zwine zwa ḓo sala zwi tshi khou ita dzikhombo badani.

Vhathu vha dzi thekhisi u wana uri tshiṅwe tshifhinga a vha na tshifhinga nahone a vha shumi nga tshifhinga tshau vhone vha shuma ngauri thekhisi dzo ḓala naa uri dzi kone u takuwa.

Ndi vhona zwi si zwavhuḓi sa izwi vhathu vha dzi thekhisi a vhashumi nga tshifhinga tsha muthu hone vha shuma nga uri thekhisi yo ḓala naa a vhashumi nga tshifhinga.

Zwi vha zwi tshi khou ri humela murahu, sa izwi na riṋe ri tshi vha ro vhalela kana ri tshi vho ṱoḓa u ḓi banngela ayo masheleni uri ri kone u ma shumisa zwiṅwe zwithu.

Ṱireini ḽi borela uri a ḽi na ndavha uri ḽo ḓala u swika gai muthu muṅwe na muṅwe u a sokou dzhena na wana ni tshi khou kwanyiwa na vho tsa afho no no vhaisala.

Vhavha vha tshi khou shavha uri naho vha lugisa vhathu vha migwalabo vha ḓo ḓi dovha vha ita zwezwo sa izwi vha si na ndavha na uri zwi lugisiswa hani kana zwi ḓura u swika gai.

Nga u to u sedza tshifhinga kana na uri vhaṋameli vho tsireledzea naa nahone a hu ngo tea u ṋamela vhaṋameli vho fhiraho tshivhalo.

Nga u to ḓisa train dzi swika ho mbili hu itela uri vhaṋameli vhoṱhe vha ṋamele vha to dzula fhasi. Ngauri ri wana vhathu rina malwadze o yaho nga u fhambanana ane ha ri tendeliwi u ri ri ime kana ri vhe ri khou fema mi mi mi mifemo i si ya vhuḓi.

Nga kuvhonele kwanga ndi vhona uri zwi a ṱoḓea nahone zwi a shuma sa ezwi ri tshi wana vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vha khou shumisa dzi train vha tshi sokou vha vha songo badela vha khou dzi shumisa mahala.

U vha hu tshi khou itela mutakalo wavho sa izwi u tshi wana dzi thekhisini vha tshi vha vho to ima tshiṅwe tshifhinga naho vho badela. Zwino zwivha zwi zwone zwavhuḓi ngauri vha vha vha tshi khou vha vho dzula.

Ri wana uri yo fhambana ngauri uber i vha i khou tou swikisa getheni ḽa hau straight thekhisi i ya u tsitsa badani naho hu kule naho u na mihwalo minzhi.

Ndi vhona zwi zwa ndeme sa izwi hu tshi vha wo ṋamela tshinamelo tshine wa vha u woṱhe nahone uyo muthu u sa muḓivhi musi wo ita nga iyo nḓila u vha wo tsireledzea musi wo sherela khonani yau.

Tshiṅwe tshifhinga vhathu vha dzi thekhisi a vha ri fari zwavhuḓi ngauri u ḓo wana vha khou ri badelisa tshelede nnzhi nga nṱhani ha mihwalo vha dovha hafhu vha ri tsitsa kule. Ngeno vhathu vha dzi uber na dzi bolt vha tshi kona u ri swikisa hune ra dzula hone futhi ro tsireledzea ri songo tsa kule hune ra ḓo dovha hafhu ra ṱoḓa muthu ane a ḓo ri thusa nga mihwalo ine ra vha ro i hwala.